Ka ha o ne o behile tjhelete ya hao e le hore o tla e fumana ka mora dikgwedi tse leshome le metso e mmedi, jwale o na le mathata, o tlo kgona ho fumana tjhelete ena, empa o ka se ke wa hlola o kgona ho e fumana. E le dikete tse supileng hobane jwale ka tjhelete ena re ne re nkile re sa e kadimile batho ba bang hore e tle etse tswala jwale tje ka ha o e batla sekgeo seno, re tlo tlameha hore re se kwale mme ho se kwaleng ha rona le tumellano eo re ne re na le yona re le banka, ho tlo ba thata hore re kgone ho o fa e felletse hobane re ne re na le tshepo e tebileng ya hore o tla e nka nakong e tlang.

Tjeka ha o se o butse banka tjena, o tshwanela hore o ye mane moo ba re jwetsitseng hore o ye ho App Store ha o fetsa o ya mane bankeng ya hao eo o batlang ho kenya APP ya teng ke ena wa e tobetsa mme o ya emela hore e download-ehe ka mora mono o ya e bula APP ena e tla o jwetsa hore e hlokang e hlokang o tla kenya nomoro ya karete jwalo ka mokgwa o ba di batlang ka teng ho fihlella ebe e dumela hore ke ya nnete mme o tla kgona ho bona hore maemo a hao a bankeng ke a jwang le tjhelete e leng ka hare ke e kae.

Tjeka ka ha ke na le account ya overdraft, ke ya bona tjhelete ke ena e ntse e tswa e le ngata. Ha ke utlwisisi hore e tswa mehla ena e ya kae. O tshwanela hore o nhlalosetse hore e ntshiwa ke eng ebile mabaka a etsang hore e tswe ke eng hobane nna monga yona le karete ya teng di dula ho nna mona, jwale ho tla ba le bothata hore o re tjhelete ya ka ha e tswe empa ke bona e tswa e sa ntshuwe ke nna o tshwanela ho mpha mabaka a lekaneng ebile a utlwahalang hore tjhelete ena e ya kae, e tswa kae. Hobane le tulo tsena tse tswang ho tsona ha ke di tsebe ha nke ke fihla ho tsona, o tla tshwanela hore o tle o kgutlise le tjhelete eo ya ka eo. E kgutlele ka mokgo ke neng ke e seile ka teng.

Moreso tjeka ho kadimile tjhelete ho mashonisa mme jwale o tlile ho nna tjena o tlo kadima nna ke tla hloleha ho o fa hobane le ya ka ha ho hlolwa ke e nang le tswalo hore e kgutle e se na le tswala. Jwale o tlo nna o tlo kgona ho patala jwang hobane mona ha ke e shebile e ka re o etsa sekoloto ka sekoloto e leng nthong e thata eo o tlo hloleha hore o tswe ho yona hobane ha o o kadima tjhelete ho patala sekoloto se seng e ba bothata. Yena o tsebe hore jwale sekoloto sena se ntse se ya se ya hodimo. Ho ba hodimo ho ba hodimo ene jwale e mpontsha hore ehlile ha ona maikarabelo ha re tla tshebedisong ya tjhelete.

Bankeng ba itse o kenye APP ena founung ya hao mme jwale o tshwanela ho etsa tjena. Nkgono tshwanela hore a be le data, e leng hore e tla o fa ha yona ha ho internet mme ha o qeta o ye mane App Store o batle APP ena ya hao ya banka ya hao mme o e download ha o fetsa o e download o kene ho yona e tla o jwetsa hore o etseng o kenye karete ya hao nomoro ya karete e batle dintho kaofela le PIN ya hao mme ka mora moo e tla buleha. Ntho tsa hao di tla be di lokile. APP ya hao e sebetsa.

Ho ne ho le boima haholo ho ile ho bula account ya ka bankeng hobane ba ile ba mpha mefuta e mengata ya di-account hore nna ke tle ke kgethe ho yona eo ehlileng hore ke ya e batla fela ba sa hlalose hantle hore yena ha o e nka ho na le di-account-o tse ding tsa ditjeho tse o di patalang ka kgwedi le tse ding ho no na le ntho tse ngata tse bane ba sa di hlalose ka account ene nna ke ne ke le hore nna ke ne ke ipatlela fela account ho ya hore ke ba ne le account bankeng. Ke kgone hore tjhelete ya ka e dule e bolokisehile.